Ama-shuttles angaklanywa, design, ngezinyathelo eziphansi, izihlalo ezinethezekile, izinsika zokubamba, nezimpawu ezicacile ukuze kube lula, kuphephile futhi kukhululeke kubantu abadala.

Ubaba uMdletshe angabhekana nokukhathazeka kwakhe ngokuphepha, nokwethembeka ngokuxhumana nabanikazi bezinkonzo zokuthutha ukuze azi mayelana nezindlela zokuphepha ezisetshenziswayo. Angabuza ngemvelaphi yabashayeli, ukugcinwa kwezimoto, izikhathi zokuhamba. Ukwabelana ngamava nabanye abasebenzisana nalezi zinsiza, kungamnikeza ukuzethemba nokuthula kwengqondo.

Ubuchwepheshe bungasetshenziswa ukufakwa ama-GPS kumabhasi ukuze alandelwe ngesikhathi sangempela, lokhu kuvumela izakhamuzi ukuthi zibone izikhathi zokufika zamabhasi ngohlelo lokusebenza noma nge-SMS. Lokhu kwandisa ukunemba, ukunciphisa ukulinda isikhathi eside futhi kuthuthukisa ulwazi labagibeli.

Izici ezibalulekile zifaka isibalo samakhasimende kuleyo ndawo, inzuzo engenziwa yile , izindlela zokugwema ama-tholi aphezulu, ukufinyelela kwezimpahla nezivumelwano zokubambisana nezinkampani zendawo. Kubalulekile ukuhlola izindleko zokusebenza, imithethonqubo yendawo kanye nethuba lokusebenzisa ubuchwepheshe ukunciphisa izindleko.

Ubuchwepheshe obufana nezinhlelo zokusebenza zokulandelela amabhasi ngesikhathi sangempela, kungathuthukisa ulwazi ngokubonisa izikhathi zokufika, izindlela ezisheshayo nezaziso zokubambezeleka. Lokhu kusiza abagibeli ukuhlela uhambo kahle, banciphise ukulinda futhi babe nokuhamba okusebenzayo nokunethezekile.

Yebo, ngiyasikhumbula leso sikhathi. Ukubambezeleka kukaloliwe kwabangela ukuphazamiseka okukhulu ebhizinisini lami kwabangela ukukhungatheka, ukungabaza nokulahlekelwa yithemba. Kwangenza ngazizwa ngingenalwazi nokulawula kwaba wusizi, nokungakhululeki okukhulu.

Abantu abadala abake basebenzisa izinkonzo zokuthutha zesonto bathi izinzuzo ezifana nokuphepha, ukufinyelela kalula kanye nokusebenza kwezimoto ezinokuphumelela, kubenza bazizwe bekhululekile futhi benethezekile.

Izithuthi zesonto zinikeza ukuphepha nokukhululeka, kodwa zinezindleko eziphezulu nezikhathi zokufika ezingaqinisekisiwe, ukuthuthwa komphakathi kunezindleko eziphansi, kodwa kungaba nezinkinga zokulinda nokuphepha.

Ngingashintsha izikhathi zokufika ukuze zibe nezilinganiso ezinembile futhi ezihambelana kahle, ukuze abagibeli bakwazi ukuhlela uhambo lwabo kalula futhi banciphise ukulinda. Lokhu kuzothuthukisa ulwazi lwezinkonzo zomphakathi.

Izimali zokuthutha zithinta amabhizinisi amancane kakhulu ngoba kuba nzima ukufinyelela inzuzo. Izinkampani ezinkulu zithola izaphulelo futhi zingakwazi ukufaka izindleko kumikhiqizo, okwenza kube lula kubo ukuphumelela.

Uma ngabe ngihamba nemithwalo engajwayelekile, ngizolungisela ngokuxhumana nezinkampani zokuthutha ezihlinzeka ngezinsiza zokuthutha imithwalo emikhulu, njengemoto ephumelelayo noma isikhwama esinamakhono okuthutha izinto ezinzima. Ngizoba nezinqumo zokupakisha kahle ukuze kugweme umonakalo futhi ngiqinisekise ukuthi isikhathi sokuthutha sivumelana nezidingo zami. Ngaphezulu kwalokho, ngizoba nesigcawu esikahle sokuhlola izidingo zomphakathi ezifana nezinye izinkinga ezivela phakathi nohambo.